Nṋe ndi humbula ri khou tamba muṅwe mutambo u nopfhi mahuḓwa mahuḓwane ndi zwa vhana, hu avha huna khotsi na mme na vhana rivha ri khou tamba ri tshi khou ḓimvumvusa nga maanḓa, tshiṅwe tshifhinga ria tamba na u nopfhi hezwi zwi nopfhi khadi ndi skipping tshipfhi khadi nga tshivenḓa, rivha ri khou tamba ri badani ri kho gidimedzana na huna zwihumbudzi zwinzhi nga maanḓa.

Zwia khwiṋisa ngauri vhana vha a kona u dzhoina dzi gurupu dzau tshitshina vha bva kha zwa vhugevhenga, vha ita zwau tshina zwia mvumvusa nga maanḓa.

Vhana vha bva fhethu ho fhambananaho, vhana vho aluswa nga nḓila yo fhambananaho zwino arali huna mutambo ha dovha futhi havha na mulayo, zwi thusa uri vhana vha tambe zwavhuḓi. Nahone muṅwe a songo pfha awa nṱha u fhira muṅwe.

Vhana avha fani vhana vho aluwa nga nḓila dzo fhambananaho, uvha nadzi khonani zwia thusa nga maanḓa na kha muhumbulo wawe na kha kutshilele kwawe, zwino arali ṅwana asa tambi asa ambi na vhathu zwi amba uri u na ṱhalukanyo ine aingo dzudzanyea zwone, ṅwana utea u tamba na vhaṅwe asea na vhaṅwe a guda na vhaṅwe utea u guda na matshilele avhuḓi musi atshi khou tamba na vhaṅwe.

Nṋe mutambo une nda u funesa ndi mutambo wa netball, netball ndo i tambesa nga maanḓa nazwino ndi khaḓi i tamba ende nahone nda i kona nga maanḓa, ndono vhuya ndaya kha iṅwe khomphethishini nda wina nahone ra wina sa thimu ra vhuya na tshiphuga.

Vhathu vhanzhi vha azwi funa zwa mitambo, vhathu vhanzhi vha na luṱingothendeleki arali utshi khou ṱuṱuwedza vhathu khadzi ṱhingothendeleki nakha inthanethe, zwinga thusa nga maanḓa uvha utshi khou ṱuṱuwedza vhathu uri vha tambe mitambo nahone vha songo dzula na mpho ye vhafhiwa nga ye vhafhiwa.

Hezwi zwia itea nga maanḓa nga maanḓa maanḓa kha tshifhinga tsha zwino, vhathu vha khou dzhia zwithu zwine vha zwi funa uzwi ita vha zwi shandukisa vha zwi ita sa bindu zwavha vhuisela mbuyelo kha zwa masheleni, mishumo ya zwanḓa ndi mishumo une u na vhuṱhongwa nga mannḓa. Ngauri asi roṱhe riṋe ravha na mpho ya mishumo ya zwanḓa, zwino arali muthu atshi khou ita mishumo ya zwanḓa avha a khou ita uri a wane tshelede ṅwedzi muṅwe na muṅwe zwia thusa nga maanḓa.

Tshiṅwe tshifhinga u thoma bisimusi zwi nyaga tshelede, vhanzhi havha ha vhaswa avha shumi avha na masheleni zwino u thoma bindu zwi nyaga masheleni, zwino vhaṅwe vha ḓoṱwa vha khou ṱingaṱinga kha luṱingothendeleki kana kha inthanethe vha tshi khou nyangana na masheleni, vhaṅwe vha a wana vhaṅwe avha a wani. Nahone uita bindu azwongo leluwa nga maanḓa kha tshifhinga tsha zwino, ngauri vhaṅwe vha nyaga zwithu zwa mutengo wa fhasi iwe u ḓovha u khou rengisa nga mutengo uyu iwe ene atshi khou nyaga nga mutengo muṱuku ngori uya u ḓivha, zwino zwivha zwo khakhea nga maanḓa na na riṋe sa vhathu vha vha tshirema ari sapotani ria dzhielana fhasi.

Dzi Facebook, nadzi TikTok, nadzi Instagram dzia thusa nga maanḓa ngauri uya kona u wana vhathu vhane vha khou nyaga u renga ngau ṱavhanya, vhathu vha kule kana vhathu vha tsini uya kona uvha wana vha renga zwine iwe wa khou rengisa zwone, zwia thusa nga maanḓa kha tshifhinga tsha zwino u fhirisa u sokou ima badani kana utshi khou dzhena nga muṋango muṅwe na muṅwe utshi khou rengisa, hezwiḽani zwi azwi fani na uita zwa Facebook na zwa TikTok zwa TikTok na zwithu zwadzi inthanethe zwia thusa nga maanḓa maanḓa kha bindu, bindu ḽi aluwa ngau ṱavhanya.

Musi hutshi tambiwa mitambo mihulwane yo nonga ya rugby kana ya bola, hubva vhathu vha mashango ḓavha vha ḓa fhano Afurika Tshipembe zwezwo zwi hulisa ikonomi ya fhano Afurika Tshipembe, ngauri vhathu vho nobva nnḓa hangei vha tama zwithu zwa fhano rina fhethu havhuḓi ho nonga Cape Town rina nels Nelson Mandela museum, vhathu vha ngaya vha dalela vha tshiya vha dalela ikonomi ya fhano Afrika Tshipembe ia aluwa nga maanḓa

Ndi ya ndeme ngauri hafho fhethu huvha husina mimoḓoro minzhi huvha husina phosho, baisigira dza dzi tshakha dzi tambela fhethu hune ahuna mimoḓoro minzhi, ngauri arali huna mimoḓoro minzhi iya khakhisa khadzi baisigira.

Vhahaeni vho nobva mashango ḓavha vhatshi khou ḓa fhano Afurika Tshipembe vha tama zwithu zwa Afrika Tshipembe, vha renga na zwiambaro zwiambaro zwa Tshivenḓa, Matshangana na vhaSotho na maZulu vha renga nga maanḓa, zwi alusa na ikonomi ya fhano Afrika Tshipembe. Vhovha vhatshi khou eḓela nadzi hodelani nadzi BNB vhatshi khou ya kha fhethu hu nonga vho Cape Town, vho Nelson Mandela museum vhatshi khou vhona, zwezwi zwine zwavha zwi tshi khou alusa ikonomi ya fhano Afurika Tshipembe nga vhuḓalo.

Vhaswa vha ya kona u wana mishumo nga tshetsho tshifhinga, huvha husina vhusiwana nga maanḓa maanḓa kha henefho vhaswa vhane a vhathu vhuya vhaḓi wana vha tshi khou shuma, zwivha ṋea tshikhala tsha uri vhavhe na tshenzhemo ya mushumo.

Musi vhaswa vhatshi kho shuma vha wana zwikili zwa khomphuyutha, zwikili zwau shuma nga zwanḓa na zwikili zwau thusa vhathu, vha vha na tshenzhemo yau thusa vhathu. Namusi vhatshi litsha hoyo mushumo vhatshi wana muṅwe mushumo, vha vha vho novha na tshenzhemo khulwane nga maanḓa vho i wana hanefho.

Vhathu vhane vha vhuyelwa malugana na mushumo, ndi vhathu vhane vha ambelela zwa mitambo ya tshaka dzoṱhe vhaya vhuyelwa nga mushumo, ngauri vhavha vhatshi kho ambelela mitambo kha zwine vha khou vhona zwone na zwine zwa khou itea vha tshi khou ṱalutshedza vhathu vhane a vhaho siṱediamu. Vhuṱambo uvho vhu vula miṋango minzhi nga maanḓa ngauri muthu muṅwe na muṅwe u funa mutambo, nahone mutambo u ṱanganisa lushaka.

Mitambo ya kha inthanete nṋe ndi vhona i songo lugela muvhili wa muthu ngauri muvhili wa muthu u ya ṱoḓa nyonyoloso, u ṱoḓa exercise, u ṱoḓa u bva nyana mabiko mara fhedzi u tshi khou tamba mutambo wa inthanethe na nga uri u vha wo dzula fhasi kha founu yau kana kha laptop yau u tshi kho shumisa heneyo mitambo ya inthanethe zwine a zwi vhuyedzi kha muvhili wau. U wa vha u khou vhidza malwadze manzhi manzhi.

Vhathu vha tou vha funa heneyi mitambo ya bola ya inthanethe kana ya u gidimisa dzi goloi zwa kha inthanethe.

Nṋe zwa dzi vidio games a thi zwi funi, tha thu vhuya nda ḓiwana ndi khou tamba dzi vidio games. Ndi tou vhona vhaṅwe vha tshi khou tamba dzi vidio games vha vha vha khou ḓiphina nga maanḓa. Vhathu vha ya zwi funa, nga maanḓa maanḓa vhana vhaṱuku, vha ya zwi funa zwa dzi vidio games, muthu a tshi vhuya tshikoloni u khou bvula yunifomo yawe a ḽa, a tamba zwa dzi vidio games. Vhaṅwe na vhaṅwe vhana a vha bveli na nnḓa vha ya vha tamba na vhaṅwe, vha vha vha tshi khou tamba dzi vidio games.

Nṋe a thi na tshenzhemo kha u tamba dzi vidio games, a thi zwi funi fhedzi ndi vhona vhaṅwe vha tshi zwi takalela nga maanḓa, vha ri zwi vha zwi khou alusa muhumbulo nahone u ya kona u vhona zwavhuḓi.

Musi vhathu vha tshi khou ṱoḓa u tamba mitambo kha inthanethe vha ya kha Paystore, kha Playstore vha ḓo swika vha downloader heneyo mitambo ine vha khou i nyaga ngauri yo ḓalesa, u tou khetha iwe muṋe ine wa i funesa.

Nṋe ndi nga ṱuṱuwedza vhathu nga maanḓa maanḓa vhana vhane vha funesa u tamba game dza inthanethe uri vha tambe geimi uri dzine dzi ṱoḓa muthu a tshi khou shumisa muhumbulo kana dzine dza vha na pfhunzo nga ngomu.

Musi muthu a tshi tamba geimi kha inthanethe u vha a tshi khou shumisa laptop, khophuyutha kana founu, vhanzhi vha shumisa founu kana smart theḽevishini na data hu nyangea data nga maanḓa u tshi khou shumisa vidio geimi kha kha nthu kha internet.

Nṋe ndi vhona zwi songo fanela na luthihi ngauri muthu u ya vhaisala maṱo, a vhaisala na muhumbulo na muvhili wawe u ya vha nga nḓila i si yavhuḓi ngauri zwi vhidza malwadze manzhi a muvhili, o no nga obesithi enei, muthu ha ngo tea u dzula tshifhinga tshilapfhu o sedza tshikirini zwa a vhaisa na maṱo. Muthu u khou tea u humbulela muvhili wawe, a ḓithogomela, muthu a nga tamba hezwi zwithu thirty minetse fhedzi hu si tshifhinga tshilapfhu.

Ndi tshi humbula ndi tshi khou tamba geimi dza inthanethe, ndo vha ndi na vhaṅwe vhana ndi tshi khou tamba navho, hu tshi khou takadza nga maanḓa ngauri ro vha ro betha na nga tshelede uri ane a ḓo wina, u ḓo wana masheleni a vhugai, ane a ḓo luza, u ḓo luza. Zwino ho vha hu tshi khou takadza nga maanḓa mara nṋe ndo fhedzisela ndi songo wina, ho wina muṅwe.

Kha vhupo vhune nṋe nda dzula hone vhana vha funesa bola, nyimbo dzine vha dzi thetshelesa ndi nyimbo dza Amapiano, ndi dzine dza thetshelesiwa nga vhana vhanzhi kha vhupo hune nṋe nda bva hone.

Nṋe ndo vha ndi tshi tamba ndode, ndo vha ndi tshi tamba masikiṱane, ndo vha ndi tshi tamba na mutambo wa u gidima, ndo vha ndi tshi tamba u gidima tshikoloni, ndo vha dovha futhi hafhu nda tamba na na netball, ndo tambesa nga maanḓa maanḓa ndi tshi kha ḓialuwa na mahunḓwane, ndo tamba mahunḓwane musi ri vhana tshi kha ḓialuwa.

Ndi mutambo wa bola, mutambo wa bola u funesiwa nga vhathu vhanzhi, vhana na vhathu vhahulwane a u khethi, mutambo wa bola.

Mutogwa wo funesiwa nga vhathu vha kale zwino vhathu a vha tsha tou tambesa ngauri hu na dzi inthanethe na dzi smartphone na dzi smart theḽevishini, vhathu a vha tsha ḓo tambisa ngo u ralo, u tambiswa nga maanḓa maanḓa nga vhathu vha kale fhedzi wone wo vha u wavhuḓi ngauri wo vha u tshi kuvhanganya vhathu na vhana wo vha u tshi vha kuvhanganya.

Game ya soduku i a konḓa nga maanḓa nga maanḓa maanḓa kha muthu ane ha pfhesesi nga mannḓa maths nahone ha koni u shumisa muhumbulo. Game ya soduku i nyaga muthu ono shumisa muhumbulo nga maanḓa. A i nyagi muthu o dzhaya nahone ndi nga ṱuṱuwedza uri vhathu vha i tambe ngauri i nyaga muthu na u shumisa muhumbulo. Arali vha tshi anḓana na u shumisa muhumbulo u nga i tamba hei game nahone i a ita uri muthu a vhe na ṱhalukanyo nyana ya maths.

Muṱogwa u tea u tambiwa nga vhathu vhavhili kana vhararu nahone ndi mutambo une wo leluwa nga maanḓa. U funesiwa nga vhanna nahone u funesiwa vhathu nga vhathu vha mahayani.

Ya khadi ndi ṅwana ndo no vhuya nda i tambisa nga maanḓa. Ri tshi kha ḓi aluwa ri kha ḓi vha vhasidzana yo vha i tshi ntakadza nga maanḓa. Ri tshi khou tamba khadi musi ri tshi khou imbelela yo vha itshi takadza.

Mitambo ya sialala ndi masikiṱani, ndode, uḽu, khadi nazwo tshi dzumbamo. Nṋe ndo vha ndi tshi funa masikiṱane na ndode ndo vha ndi tshi zwi funa nga maanḓa nahone zwo vha zwi tshi mborolosa.

Muravharavha nawone ndi mutambo une u funesiwa nga vhathu. Nahone u funesiwa nga vhathu vha tshinnani ndi musi hu tshi khou kata nthu muravharavha.

Vha ṅwala dzi hobi dzavho kha CV ngauri vha vha tshi khou nyaga u ḓivhadza mutholi. Uri vha funesa mini na hone a vha funesa mini.

Nṋe musi ndi na khonani dzanga ndi vha ndi khou tamba chess. Chess nda i takalela ngori i nyaga muthu ono funesa u shuma nga muhumbulo. Nahone musi u tshi kho i tamba a u dzhai na luthihi.

Nṋe mutambo une nda u funesa ndi wa bola a thi khou hana ndi musidzana mara ndi funesa bola. Ḽavhuṱanu liṅwe na liṅwe u thoma ḽavhutanu, mugivhela na sondaha ri vha ri khou tamba bola na dzi khonani dzanga. Huna ground hanefha kha vhupo hune nṋe nda dzula hone ra ya ra tamba bola.

Nṋe mutambo une nda funa u dzhenelela. Ndi mutambo wa netball, netball ndi vhona unga ndi mutambo wavhuḓi nga maanḓa naho ndi saathu a khawo.

Nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme uri vhathu vha post mitambo kha dzi social media ngauri ndi hone hune ha wanalesa hone vhathu. Vhathu vha dzulela vha kha dzi founu dzavho zwenezwo nṋe zwi nkwama nga nḓila ya vhuḓi. Ngauri ndi vha ndi khou funesa u vhona zwa mitambo kha vhudavhidzani hanga.

Nṋe ndi nga anḓadza nga bola ya milenzhe ya vhafumakadzi ngauri ndi a i funesa. Ndi nga shumisa TikTok kana Whatsapp kana Facebook ngauri ndi hone hune ha wanala hone vhathu vhanzhi. Na hone vhathu vhanzhi vha ya zwi funesa muthu muṅwe na muṅwe u renga data a tshi khou renga data dza u ya kha dzi social media. So ndi nga shumisa dzedzo dzi puḽatifomo TikTok na Facebook.

Nṋe thi thu vhuya nda ḓi wana ndi khou ṱalela mutambo wa dzibere. Ngauri ndi kule na hune nṋe nda dzula hone u tambelwa Durban. Zwino ndi kule na hune nṋe nda dzula hone hone. Nṋe ndi dzula mahayani nahone ndi tshi vhona kha TV ndi vhona vhathu vha tshi kho ḓiphina nga maanḓa. Nahone vhathu vha a bet nga dzibere vha wana dzi tshelede dzavho.

Zwi thusa nga maanḓa kha u fhaṱa ikonomi Afrika Tshipembe. Nga uri shango loṱhe ahuna muthu ane ha funi zwa mitambo vhaṅwe vha funesa mitambo ya bola. Vhaṅwe vha funesa mitambo yo fhambananaho nahone muthu muṅwe na muṅwe u funesa mitambo. Arali i tamba i tshi khou tamba fhano afrika tshipembe vhathu mashango ḓavha vha ya ḓa na vha tshi ḓa. Vha shumisa dzi hodela dzashu vha shumisa tshiṅwe na tshiṅwe tsha fhano afurika tshipembe. Nahone zwi a hulisa ikonomi ya fhano afurika tshipembe.

Nṋe ndo no vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou guda luambo lwa Nigeria lwo nopfi Igbo. Ndi tshi khou guda roya nga khomphethesheni ya bola ri tshi khou tamba nda ḓi wana ndi tshi khou guda nga hayo u guda nga mvelele, ya nga zwiḽiwa, nga ku ambarele nga luambo.